Ha ke batla ho tseba ha batsi ka UIF, ke tla etela dikantorong tsa lehae. Hobane moo dikantorong tsa UIF, basebetsi ba sebetsang moo ba rupelletsweng, ba tseba haholo le ho ka hlalosetsa batho hore na ba hulelwa eng? Bokae? Ka nako e feng? Ka hoo, nka etela moo sebakeng seo hore tle ke ithute ha batsi ka lenane lena la UIF.

Ke nahana hore batho ha ba etse dipatlisiso tse felletseng mabapi le insurance. Ke ka hoo, ba tholang mathata hobane ha ba botse dipotso, ha ba batlisise ka seo ba se nkang hona insurance-eng. Motho o phakisa feela a nke ntho, a sa botsa dipotso, a sa kgotsofala, a sa tsebe le hore na ntho ae nkang ke eng? Kapa yona ntho a ingodisetsang yona ke eng?

Ha o batla ho romella motho tjhelete, nkgono kapo motho a senang account-o ya banka. O ka mo sendela ka cash send. Ka tsela eo, o kgona ho ntsha tjhelete mabenkeleng a rekisang dijo ka nomoro a tlebe ae thotse kapa o mo file yona, ena le PIN. Ke mokgwa o bobebe wa hore motho a ka kgona ho ntsha tjhelete ka ona oo ha a sena account-o ya banka.

Ha o apply-ela di-loan-o kapo tsona di-account-o, hangata ho sheba sekoro sa hao sa credit score hore na o ka kgona ho fumana account-o kapa yona loan-o. Se shejwang ke hore na o patala dikoloto tsa hao hantle, na ha o morao? Nako e ngata o ka shebang ka yona hore na sekoro sa hao se eme jwang? Ke kamora dikgwedi tse tharo, ho bona hore na sekoro sa hao se eme jwang? Ka seo o ka kgona ho fumana yona credit card.

Insurance ya lepato hore e etse dintho dibe bobebe mabapi le ha batho ba etsa tsona di-claim, mabapi le ho thuswa ka tsa lepato. Ke hore ba thuse batho ka nako e potlakileng, nako e be e kgutshwane, e ska nka sebaka se setelele hore motho a thole thuso. Le bona di-company tsena tsa lepato di kgone ho thusa motho hore a etse lepato ka tsela e bobebe ya hoba teng ka nako e motho a ba hlokang ka yona.

Ke tla ba hlalosetsa hore ke rekile moya ka founu, empa moya ha ko o bone o kena founung. Nka kgona hoba hlalosetsa hore ba nthuse hore nka thola moya oo ko o rekileng hore ke rekile ka bokae? Ka nako mang? Hore tle ke kgone ho thola moya oo o ko o rekileng.

Ke ka mo hlalosetsa hore ke hloka ho reka ka mokitlana . Ka hoo, ke hloka hore ba eketse mokitlana hore tle ke kgone ho thola dintho tseo tse ke di batlang. Re dumellane ka hona hore na ke ka sebedisa bokae hore ke thole ona mokitlane. Re ka kgona hore na re ka patala jwang ha se re thotse sona sekoloto seo ka mokitlane?

Ha ke nka insurance ya nako e kgutshwanyane, ke sheba hore na nka kgona ho patala fatshe? Ke etse dipatlisiso tsaka ho di-insurance, di-company-ing tse fapafapaneng hore maemo a ka kapa seo kenang le sona se ka insure-uwa ka bokae? Ka hona ke tla etsa dipatlisiso tsa ka, ke tle ke kgethe e e fatshe. E ke e kgotsofallang hore ke e patale kgwedi le kgwedi.

Nna le banka e ke bankang ho yona re dumellane ka hore kgwedi le kgwedi ho tla bana le tjhelete ele hoba e tshwara karete. Ho etsetsa hore account-o e dule e sebetsa, e sa kwalwe. Ka hoo, tjhelete eo ba e hula kgwedi le kgwedi.

Ha o sebetsa o le motho, o tlameha ho nahana nako e tlang hobane ha re tsebe tsa hosane ho ka etsahala eng? Ka hoo, motho o tlameha ho beha se seng ho etsetsa ha mosebetsi o feela kapa nako ya ho beha meja fatshe e fihla, o bona le lekeno le le tla o thusa ha oso sa sebetse o iphidise ka lona. Le ditlhoko tse ding o tlabe o di hloka ka nako eo e tlabe ha o sebetse ka yona. Ho beha kapo bo hona ho boloka tjhelete ke ntho ya bohlokwa haholo.